Ku tsemiwa ka gezi swi khumba vuhlanganisi bya Wi-Fi hi ndlela leyiwani, i ku Wi-Fi yi tirha hi gezi naswona loko gezi ri nga ri kona a yi nge koti ku layita.

Loko ndzi sungula ku va na riqingho ra mina ra le nyongeni a ndzi tsakile swinene hikuva a ndzi sungula ndzi hlangana na xilo xa ku fana na riqingho ra le nyongeni naswona ndzi tinyungubyisile hikuva ndzi kotile ku va ndzi xava riqingho ra le nyongeni, hikuva a va talangi .

A ndzi ta va byela leswaku va ta va ta xava swakudya swa ku tsokombela, swa ntsengo wa le hansi. Swakudya swa ku nyanyula, swakudya swa ku swa ku nandziha swinene swo swo phomisa na rihlakahla.

Ndzi nga tsakela ku dyondza eka eka inthanete hikuva inthanete hi yona masiku lama yi nga rhanga emahlweni. Naswona swilo swo tala swi lava inthanete. Munhu u fanekele a tiva inthanete hi ndlela ya xiyimo xa le henhla.

Ina, mfumo wu fanele ku nyika Wi-Fi ya mani na mani ya mahala. Hikuva vanhu vo tala a va swi koti ku fikelela ku xava ti-data. So loko va nyiketiwa Wi-Fi ya mani na mani, va ta kota ku yi tirhisa va endla leswi va lavaka ku endla swona na swa xikolo.

Swikolo swi nga yisa vutivi bya bya AI emahlweni hi ku va byi dyondzisa vana hi timhaka ta AI, kumbe vadyondzisi se va dyondzisiwa timhaka ta AI. Va fanele va nyikiwa training yo karhi leswaku va ta kota ku tiva ku AI yi tirha xinjhani.

Ndzi fanele ndzi va ndzi ri na ti-data leswaku ndzi ta kota ku ku ku tumbuluxa swilo no veka swilo eka WhatsApp kumbe TikTok.

Swi na nkoka swinene ku va va tirhisa router leyi tirhisaka ti-battery hikuva siku ku nga ta yimisiwa gezi, ku va va ta kota ku continue-a kumbe ku ya mahlweni na ku dyondza ka vona. Va nga va nga kanganyiseki hi mhaka ku famba ka gezi.

iPhone ni Samsung ti hambanile laha iPhone swilo swa yona hi xitalo swi xaviwa kwini? Swi xaviwa kunene. Ku fana na tinsimu, a wu download-i, wo xava wa kunene, a wu send-eriwi, u fanele u xava kunene. Laha ka Samsung u kotaka ku u nga download-a tinsimu u tlhela u send-eriwa kunene.

Ndzi nga va byela leswaku ti-Wi-Fi ti ta va ti ri kahle swinene hikuva vana va xikolo va nga kota ku pfuneka hi ku va yi va ya tsala ti-assignment-e va endla na ti-research ta swikolo kona elayiburari. Ta endla leswaku vana va va na vutivi bya le henhla swinene hikuva va ta va ri karhi va tirhisa thekinoloji kumbe ku dyondza swilo eka YouTube.

A ndzi nga ta katsa ku ku endla swiyenge swa ku hleva, hikuva ku hleva a swi a ko va swilo leswi nga kahle swa holovisa swinene.

Swi nga vuyerisa ngopfu emugangeni hikuva vana vo tala va nga kuma ku tirhisa Wi-Fi ku endla swilo swa xikolo. Laha va nga ta dyondza, va pasa, va va swidyondzeki hi ku va va vonile swilo swa xikolo eka inthanete.

Swiphiqo leswi vanhu va hlangana na swona e mhaka ya ti-router i ku va va nga ri na tibetiri. Ku ri ti-router leti ti tirhisaka loadshedding, kumbe ti tirhisaka gezi, laha ti hlanganaka na loadshedding. Swiphiqo leswi nga lunghisiwa hi ku va vanhu va va va na tibetiri leti ti nga ta kota ku tirhisa ti-router ta vona loko ku ri na loadshedding.

Swi kahle swinene swi na nkucetelo swinene eka vantshwa hikuva vantshwa va hlohleteleka, leswaku va endla leswinene na vona va ta kota ku duma ku fana na lava va va va nga ri kona eka phephahungu rero.

Ndzi nga tsundzuxa swi yimbelela leswaku swi tlhelela eka mayimbelelelo ya xikhale, kumbe swi nga tlheleli, swi yimbelela tinsimu ta ku aka ku fana na leti a ti yimbeleriwa khale.

Hi AI yi ta cinca misava hi ndlela leyi, yi ta endla leswaku vanhu loko va lava information yo karhi eka inthanete va yi kuma kahle. Naswona AI yi endla leswaku vanhu va kuma swilo hi ndlela leyi nga fast kumbe ya xihatla.

Vanhu lava hlayaka maphephahungu i ku va va va va nyika vanhu kumbe ku phakela tifoni leswaku va ta kota ku ku teka mahungu kumbe ku vona mahungu eka tiinthanete hikuva swa phephahungu masiku lama a swa ha talanga ngopfu.

Ndzi nga endla leswaku ndzi swi tumbeta loko ndzi heta ku swi tirhisa leswaku makhamba ya nga swi voni.

A va ha vaviseki hikuva se va toloverile leswaku vanhu va ku tsala maphephahungu va hemba hi vona leswaku va ta kota ku xavisa maphephahungu ya vona.

A swi ndzi tsakisi hikuva nkarhi wun'wani swa endla munhu a ri busy hi xilo xo karhi, loko riqingho ri kha ri rila hi ku landzelelana swi endlaka leswaku munhu a nga ha focus-i eka leswi a swi endlaku.

Ina ndza pfumela byi hakela vayimbeleri hi ndlela leyinene hikuva loko tinsimu ta vona ti xaviwile, swi ya hi ku tinsimu ta vona ti xaviwe njhani. Loko ti nga xaviwanga swi vula leswaku mali ya kona yi ta va yi nga talanga. Loko ti xaviwile swinene mali ya kona yi ta tala.

Ku tirhisa Wi-Fi mahala leyi nga sirheleriwangiki, i ku va vanhu va ku hack-a. Va nga kota ku kuma information ya wena leyi nga le fonini.

I ku va munhu a va ni mavulavulelo lamanene, swi nga hi ku u vulavula na mani kumbe na mani. A dyondza ku vulavula hi ndlela leyinene.

Vutshunguri bya le kule i vutshunguri lebyi u tekiwaka endhawini u fambisiwa u endhawini ya le kule. Byi tirha hi ndlela leyi. Va ku tala endhawini naswona va ta va ta ku teka u fanele u hakela, u ta va ya u ya tshunguriwa.

Ku rhumela hungu hi WhatsApp swi kahle swi nga ende naswona swa olovisa hikuva munhu loyi u n'wi rhumelaka hungu, u ri wona kwala na kwala a swi ze swi teka nkarhi wo leha.

Ndzi tshama ndzi va eka ntlangu wo karhi. Loko Wi-Fi yi tsema, ndzi sale ndzi ri na gome swinene hikuva a ndza ha langutisile swo tala ku swi vona.

Ndzi tsakela android hikuva hi yona leyi ndzi nga tolovela na yona, ndzi nga tolovela ku tirhisa yona. Ende swa ndzi olovela ku yi tirhisa.

Ndlela ya ku xava airtime leyinene i ku munhu a ti xavela hi selifoni hikuva yi vheta yi nghena eka wena naswona loko u ya xava exiphazeni swa ndleka u kuma tinambara ti .

I hlohlotela vana leswaku va ti kuma va nghena eka timhaka ta ku tirhisa swidzidziharisi.

Influencer i munhu lowu a endlaka swilo leswi swi hlohlotelaku vanhu eka social media leswaku va endla swi swinene influencer leyi ni yi tivaku i Ponani Makhubele.

Swi nga vuyerisa ngopfu hikuva vana va nga kota ku ku va va va dyondza swo tala eka ti-YouTube swi nga vuyisa ngopfu vana va nga pasa ngopfu exikolweni.

Swipfuno i ku va ku ri loko u ri ndhawini yo karhi u nga ri na ti-data efonini ya wena u nga kota ku yi tirhisa Wi-Fi ya mahala naswona swo biha i ku va vanhu va ku hack-a va nga kota ku hack-a foni ya wena hi ku tirhisa Wi-Fi Hotspot.

Data ya cellphone i xilo lexi xi ku pfumelelaku.

Ina ndhavuko wa Vatsonga wu hlayisekile hikuva loko u hi komba eka xiyanimoya kumbe eka TV swi hi komba leswaku hi nga rivali na hina tanihi Vatsonga hi ndhavuko wa hina.

Ndzi nga endla leswaku ni Hotspot-a vanhu va ndzi pfuna ku yi tirhisa data leyi.

Ina ndza pfumela ku yimbelela ii ku phofula hikuva loko wo va u ri na to karhi loko wo yimbelela tinsimu ta endla leswaku teto ti hungusana kumbe ku hela.

Ndza pfumela ti-data ta durha swinene ene van'wani vanhu a va swi koti ku kuma mali ya ku ti xava.

Tinhlokomhaka leti va nga le ku buleni hi tona ka swihangalasi swa mabulu i ku va Donald Trump a holova na Ellon Musk na ku va Floyd Shivambu a lava ku simeka phati ra yena ra polotiki.

Tiqingho ta khale a ti nga lavi data kambe ta sweswi tiqingho ti lava data ku va u la ku tirhisa swilo swo tala swa ku hambanahambana tanihi WhatsApp na swin'wana swihangalasamabulo.

Lexi lawulaku swiboho leswaku vanhu va fanele ku xava data i netiweke leyi munhu a tirhisaka yona.

Yi na mbuyelo wa ku wa loko u lava ku hi byela mahungu munhu u n'wi byela hi xihatla naswona wa swi kota ku hatla a ku hlamula hi xihatla a swi fani na khale leswaku a wu ta rhumela mapapila kunene.

Loko ndzi endla xikombelo lexi u nga ni byela xona swi ta endla leswaku netiweke yi nonoka naswona Wi-Fi leyiwani yi pimiwini leswaku ku fane ku koneketa vanhu vangani.

Ina ti hambanini tinsimu ta masiku lama vanhu va kona a va ha yimbeleli swi swa ku aka vo ti yimbelelela swa mabyalwa ntsena ku ve ta khale a va yimbelela swilo swa mongo swa ku aka mimiti.

I ku va data yi hela hi ku hatlisa naswona Wi-Fi yi tshama nkarhi wo leha nkarhi wun'wani u kuma ku ri ti-data unlimited naswona Wi-Fi yi chipile ku tlula data.

Ku tirhisa swihangalasamabulo hi ndlela yo ka yi nga ri kahle i ku emahetelelweni u nga ti kuma u khomiwile u khomeriwa vusopfa bya wena byo tirhisa swihangalasa swa mabulo hi ndlela yo ka yi nga ri nene.

Ndzi nga n'wi byela leswaku u fanele a loko a hetile ku tirhisa Wi-Fi ya mani na mani u fanele a disconnect-a kumbe ku block-a Wi-Fi leyo leswaku vanhu va nga koti ku kuma information ya yena ya foni.

Munhu loyi ni n'wi tivaka wa ku tumbuluxa ti-video eka swihangalasi swa mabulo i Chavi CMC ti-video la tumbuluxaka i ti-video ta comedy kumbe ka vuhlekisi.

Ndzi humesile risimu ene naswona risimu leriwani ri vulavula hi ku aka mimiti a ndzi ta kombela mi ndzi sapota eka risimu leriwani mi ta kota ku twa leswi ni nga swi yimbelela mi ta kota ku hanyisa swona emimitini ya n'wina.

Ku va swihangalasi swa mabulo swi nga vi kahle i ku va vanhu vo tala va chinghelana eka swona a va swi koti ku swi tirhisa hi ndlela leyinene.

Tiqingho leti ni nga ti tirhisa i ku leyin'wani riqingho ni nga ri tirhisa a ri nga ndzi hlanganisi na swiyenge swa mabulo leri ndzi ri tirhisaka sweswi ra ndzi hlanganisa ni swiyenge swa mabulo swa ku hambanahambana.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

Xana u vona onge ku nga va ku ri yini xivangelo xo va data eka masiku lama hi nga ka wona ri durha? Data yi durhisa hikuva munhu un'wana na un'wana u lava ku tirhisa data ende naswona swilo swo tala swi lava data ku tirha ku za data yi yi durha.

Xana u nga vula yini hi nxavo wa data matirhiselo ya data hi vanhu? Vanhu va fanele va tirhisa kahle data hikuva maxavelo ya kona ya le henhla swinene, va nga tikuma va spend-ile mali yo tala hi ku va ku xava data.

Xana hi swihi leswi munhu a nga swi endlaka eka riqingho ra yena ra le nyongeni ku tirhisa data? Munhu a nga tirhisa data ku download-a tinsimu, ku Google-a swa xikolo, ku fonela vanhu eka WhatsApp.

Boxa swilo leswi munhu a nga kotaka ku swi fikelela hi ku tirhisa data. Munhu a nga kota ku cheka mahungu eka inthanete, ku chat-a ti-WhatsApp-u, kumbe ku cheka mahungu ya matiko ya le handle.

Xana data yi hambanile na matirhiselo ya Wi-Fi? Data u yi tirhisa yi ri ndzeni ka SIM card ya foni efonini naswona Wi-Fi u fanele u khoneketa u kota ku yi tirhisa.

Ku pfariwa ka data i ku va munhu a tima ti-data ti nga vi on leswaku munhu a kota ku ti tirhisa.

A ku na ku hambana data yi tirha yi xaviwa ku fana. Lexi hambanaka i netiweke ya kona, makhomelo ya kona, kumbe ku hatlisa.

Ina ku ba riqingho hi ku tirhisa video swa dya swinene swi tirhisa data yo yo tala, hikuva u va u ri le ku vonaneni na munhu kunene ku u endla yini. Kambe ku tirhisa riqingho kunene, yi le hansi data ya kona. A swi fani ku na ku hambana.

I ku va ku data ya kona yi tirhaka njhani, naswona yi tirha ya pfumela ku khoma eka three G kumbe eka five G.

Van'wani va vaxisi va data vaxavisi va data va endlile leswaku nkarhi wa data wo hela wu lehisa wa leswaku lava nga tirhiseki data ngopfu va va na nkarhi wo ringanela hi ku tirhisa data. Hi mavonelo ya wena i swa kahle leswaku data ri va na siku ro esipayaraka hi rona hambi ri nga se hela? Seketela nhlamulo ya wena. A swi fanelanga hikuva data a yi fanele yi hela loko munhu a hetile ku yi tirhisa hayi ku va yi va yi ri na siku ra ku esipayara.

U hlamuserile malume hi laha xirhundzu xa data lexi a nga xi kuma loko a xava smartphone xi tirhaka ha kona. Malume u swi twisisa ngopfu kambe u lava ku tiva leswaku loko xirhundzu lexi xa data a nga na xona xi herile, u xava njani xin'wana. Hlamusela malume a swi twisisa. Loko munhu a lava ku xava data u fanele a ya a ya xava airtime, ivi a vuya a dayila tinambara. Loko a dayila Cell C a tirhisa Cell C, u ta dayila star one four seven a ku hexe, a ya ka option number three, a ya ka option number two, a ya ka option number one. A xava data leyi a a a lavaka ku xava yona airtime ya kona, yi kota ku ringanela.

Nkoka wo xava mobile data i ku va munhu wa swi kota ku tirhisa kun'wana na kun'wana laha a nga kona. A ku fani na loko a u tirhisa Wi-Fi, a nga swi kota ku tirhisa loko a va humile a ya emavhengeleni kumbe kun'wani.

I plan-i ya pre paid eka Cell C laha u hakelaka hundred rhandi hi n'hweti ku va ku chelela hundred gig ya ku tirhisa masiku ya thirty.

to hlawuleka ta data to stream-a kumbe .

U fanele a a pfala switirhisiwa swa ku fana na tiepe leti a nga ti tirhisiki hikuva ti nga dya data na tona. Naswona munhu u nkarhi hinkwawo loko a heta ku tirhisa data u fanele a pfala data ya yena.

Ina swa fana.

Ina u nga yi tirhisa data ya top up. U nga top up-a eka SIM khadi ya wena leswaku u ta kota ku yi tirhisa.

ina VAT yi katsiwile eka ku xava ka data.